Ndicinga kanjalo kuba ingabantu bobucwephesha bekwazi ukudlala imidlalo ye-elektroniki. Ndicinga uba kunjalo ke mna ke.

Andikho sho noba ubuza abadlali abadlalayo phaa kunomathotholo or ubuza umdlali lo udlalayo i-electric sport kodwa ke uba ubuza abantu abadlalayo aba i-electrical sport, ichaphazela ngokuthi babe addictive kuloo nto leyo, bamane ngothi nca kulo mdlalo abawudlalayo bangakwazi ukujongana nezinye izinto.

Umdlalo we-electronic endinothi ndiwudlale mna yisokha qha.

Ewe, ndicinga ukuba imidlalo ye-elektroniki mayithathwe ngokwenyani ngoba yonke laa nto yenzeka kwi-electronic games zezi zenzekayo nasekuhlaleni, zezi zokwenyani mandiyibeke kanjalo. Ngoba ii-off sides nee-free kicks namapenalthi ezi zenzekayo kwi-electronic games, zezi zenzekayo ngokwenyani. So ndithi uba azithathwe ngokwenyani.

Imidlalo yeevidiyo ndiyicebisa ukuba umntu angayidlali qho ngemini, askiphe iimini. Adlale ngaloo maxesha ngoba uba ungumntu uyawuthi uzidlale le midlalo yevidiyo qho ngemini then izawuphela ke loo nto ungumlutha womdlalo wevidiyo ngoba kaloku sowuziqhelise uyidlala ngemihla ngemihla.

Hayi, andiyiboni kanjalo mna. Ukuzonwabisa njenge-hobbies nabani na angakwazi ukuthi azonwabise. Not only abantu abazizityebi, nabani na bangakwazi ukuzonwabisa, uba mhlawumbi ubuya esikolweni uzikhangelele i-activity onoyenza or uba ngumntu ubuya esikolweni ubuye uhambe uyodlala ibhola ebaleni okanye irabhi nazo zonke izinto ezidlalayo eziza kukhiphisa bhizi, ezo ke zithi zibe zii-hobbies. Nabani na angakwazi ukuzidlala not only abantu abazizityebi.

Enye yee-hobbies ezidinga imali kakhulu ziividiyo games, yimidlalo yevidiyo. Ke oko xa kufuneke uzithengile zifumaneka ngamaxabiso aphezulu. Koko ke nee-games ezo funeka uzithengile mhlawumbi ufuna i-game efana nesokha, ufuna i-game efana nerabhi, ufuna game efana ne-cricket kwaye ke kufuneke ukhuphe imali xa ufuna uthenga ezo CD zazo ukwenzele zizodlala iizizindidi ngeendidi.

Ndicinga mna ukuba kunjalo ngokwenyani ngoba imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo ngoba usoloko usendlini uba wenza i-hobby, uba udlala i-hobby ekufumaniseke uba uyidlala usendlini kwaye ke iinto ezininzi nezimdaka ziyakuphosa phandle apha. So, ungumntu noba ubuya emsebenzini okanye ubuya esikolweni, ubuya udlale ezo hobby zakho then ubomi bakho uphila ubomi obude, uphume kwiinto ezithethisayo zangaphandle nezimdaka.

Umsebenzi endiwuthandayo ondonwabisayo endithi mna ndiwenze ngexesha lam lokuphumla kusoloko ndibukela, ndibukela umabonakude, ngeyona nto endichithasa isithukuthezi nokundihambisela ixesha lam lokuphuma kwiinto zangaphandle. Ndibuya emsebenzini ndibukela umabonakude ngalo lonke ixesha.

Ndingasivuyela eso eso simemo ngoba ngesona, ngowona mdlalo endithi ndibawele uwudlala, igalufa ngoba azange ndayidlala ebomini bam so ngumnqweno ke lowo ukuthi ndiqale ndiwudlale lo mdlalo wegalufa.